Mintsheketo ni hleketa leswaku yi tlanga xiphemu lexikulu ngopfu eka ndhavuko hi xikombiso yin'wana ya yona yi vulavula hi laha hi sukaka kona ku ya hi ndhavuko wa hina yi pfuna evantshwa kumbexana vana lava ha ri ki vatsongo ku va va swi tiva leswaku xana ndhavuko wa ka vona huma kwihi yin'wani mitsheketo yi katsa ni tinsimu to karhi leti a ti yimbeleriwa eminkarhini leyi nga hundza so swi endla leswaku vantshwa va kota ku swi tiva leswaku xana hi kwihi laha ku humiwaka kona.

Ndzi hleketa leswaku loko va ku n'wana u fanele a tshama etin'hweti tinharhu vaakatiko va nga se mu vona sweswo swi sirhelela en'wana eka mavabyi yo hambanahambana vanhu lavakulu va na ti-virus-i to hambanahambana kumbexana switsongwatsongwana swo hambanahambana leswi swi nga khomaka en'wana hi ku olova ene loko swi khoma en'wana masocha ya miri wakwe a ma se va na matimba leswaku ma nga kota eku lwa ni ma virus kumbexana switsongwatsongwana sweleswo so ku va a tshama swa n'wi sirhelela eka vutomi byakwe van'wani loko va khome swi swivanana leswi swa ha ri ki switsongo va lava eku swi tsotswatsotswa so swi ta endla leswaku swi hatla swi khomiwa hi mavabyi ene swi nga ha va ni khombo eka vutomi bya swona.

Ramadan i i ndhavuko wa ma Muslim lowu tlangeriwaka hi n'hweti ya vu kaye elembeni xikongomelo xa woho hikuva va ti tsona swakudya va tlangela vukhongeri bya vona va tsundzukaka e swikwembu swa voho kahlekahle i swa islamic va ri va tsundzuka i swikwembu xa voho kumbexana hosi ya voho va ri karhi va tiphina hi swakudya endzhaku ka ku va ku ti tsoniwe e swakudya se va tiphina hi swakudya so ya hi sweswo.

Eka ndhavuko wa mehe munhu loyi a ambalaka swiambalo swa ku rila i loko ku ri hi ku i tekile i munghana wa ye wa vukati loko ku ri hi ku a nga tekanga i mana wa yehe kumbexana buti wakwe kumbe sesi wakwe loyi a nga le kusuhi na yehe swi ya hi vanhu kumbexana ndyangu wolowo leswaku u lava ku tshama nkarhi wo tani hi kwini van'wani va tshama elembe van'wani va tshama six months kumbexana six wa tin'hweti.

Mehe xo sungula lexi ni nga n'wi vutisaka kumbe ni nga lavaka ku tiyisekisa hi xona swa ku hi ta hanyisana i ku va ni tiva leswaku xana yi kulele kwihi i kurisiwe njhani xana vatswari vakwe a va khomana njhani ni ku va ni cheka leswaku xana yena i langutele yini eka munhu loyi a lavaka ku va a tekana na yena ni ni leswaku ku ya emahlweni ni vutomi i yini leswi a lavaka hi ku va swi fikelela sweswo hi swo leswi nga ni pfunaka ku va ni xiya loko hi ta swi kota hi ku va hi hanyisana kumbe hi ta hluleka ni kota ni ku tiva leswaku i lava eku va ni ndyangu wa njhani i lava ku va ni vana i lava yi nuna wa njhani sweswo swi ta ni pfuna.

Ya tindlela tamasiku lawa ta ku sweka ti sive ta ndhavuko hi ku eminkarhini leyi nga hundza hi nkarhi wa ndhavuko vamanana loko va lava ku sweka a va famba va ya rhotela tihunyi va vuya na toho a ku swekiwa ehansi minkarhi yeleyo a ku tshamiwa ni le handle nivusiku ku borhiwa ka ha ri ku ri karhi ku swekiwa sweswi se ku tirha swa ku tirha Xilungu ngopfu vanhu va tirhisa eswitofu swa le tindlwini a va ha tirhisi tihunyi va tirhisa hi gezi ntsena ni mahhasi so swi cince ngopfu a swa ha fani ni le ku sunguleni.

Vantshwa va nga pfuneta eku hlayiseni ka ndhavuko wa Xitsonga hikuva va va leteliwa vadyondzisiwa leswi va faneleke va swi endla so loko va ri emakaya va pfuneta eka vatswari loko va ri karhi va endla hi swilo leswi fambisanaka ni ndhavuko wa Xitsonga ku sweka ku vatla ni hinkwaswo leswi fambisanaka na ndhavuko wa Xitsonga so loko va leteliwa kahle va nga swi kota ku va va pfuneta eka ku hlayisa endhavuko wa Xitsonga.

Ndzi vona swi ri swa nkoka ku tiva hi tindzimi tin'wana hi ku la Afrika-Dzonga ku na hi tindzimi to tala so swi nga kota ku va swi hi pfuna loko hi ya emintirhweni laha hi nga ta fika hi tirha na vanhu vo hambanahambana swi nge he tikeli ngopfu ku va hi kota hi ku vulavula na voho hi tshunxekile ku nga ha va lava hi tirhaka na voho kumbexana lava va va va teke ku ta hi seketela eka bindzu kumbexana eka khampani leyi nga le ka yoh se hi ta swi kota eku va hi vulavula na vona hi ndlela leyi faneleke.

Xo sungula lexi ni nga vutisaka xona i ku xana eka mintirho leyi a yi endla ekusunguleni hi vona onge se swi va olovela ku fikela kwihi ku fikela ekusunguleni kumbexana mintirho yakwe leyi a yi endlaka eka nkarhi lowu faneleke ku kuma mpfuno lowu a wu lavaka laha a nga seketeriwaka kumbexana ku pfuniwa leswaku a kota ku va lava a hetiseka hi mintirho ya ku hi ndlela leyi faneleke loko a ku kona ni nga vutisa leswaku xana hi kwihi naswona i va mani lava nga tsakelaka leswaku va n'wi pfuna eka swirho hinkwaswo xa ndyangu.

Mehe a na xiphiqo ngopfu loko e vanhu van'wani va swi tsakela eku va va endla tano kambe mehe a ni swi tlangeli ngopfu swa masiku ya ku velekiwa kambe va ri xikongomelonkulu xa ku va va tlangela i ku va va tsaka leswaku n'wana wa vona kumbexana hi xirho xa ndyangu xi kote ku hanya ku fikelela eka malembe yo karhi so ku va ntsako lowukulu eka vona kambe ka mehe siku rin'wana na rin'wana siku ra ku va ni ri tlangela na tibuma hi roho kumbexana na khensa eku va ni ri hanyile siku ra so swi ta endla leswaku siku rin'wana ra rin'wana ri va ra nkoka eka vutomi bya me a ni na siku ro karhi leri ni ri vekelaka etlhelweni leswaku i siku ra nkoka kambe masiku hinkwawo ya nkoka eka vutomi bya me.